Sekaseka maina le ditlhaloso fa leina le tsamaisana le mo ID. Nomoro ya moithuti go netefatsa gore karata ke ya semmuso, setheo sa thuto go tshwana le leina la sekolo le fa e le mo lenaaneng tsa di institution-e tse di amogelwang ke bank-a. Le setshwantsho go bona fa o tshwana le motho yo a dirilego kapo le di ka tsa semmuso.

Tshenyegelo le ditefelelo ke bokae fa o sa duele madi ka nako, a karata e na le tefelo ya ngwaga le gore ke bokae fa o di go e lefela, meputso le diphuthego, le tshireletso. Fa a karata e utswiwa kgotsa e dirisiwa ka boferefere le go tsamaisega. Tshwao ya dilo tse di botlhokwa mo go wena, go se nne le annual fee kgotsa go bona madi a busiwa mo wena, seo se ka thusa go bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata.

Histori ya sekoloto e bontsha ka fa o shumilego le dikoloto tsa gago, na o be o lefa ka nako o di yang seo se šomišiwa go bona gore o ka tshepegala. Ge histori e le ntle menyetla ya go amogelwa ya oketsega, o ka tokafatsa histori ya gago ka go lefa dikoloto ka nako, fokotsa sekoloto se o se šomiša go, se bule dikarata tse dintsi o dule o na le karata ya gale go thusa go tshepegala.

Tshedimoso e phoso kgotsa e sa feleletseng, fa o tsenya leina, aterese, nomoro ya moshomo kgotsa tshedimosetso ya madi e phoso. Banka e ka gana kopo ya gago, go kopa karata e e fetang bokgoni jwa gago, go dira le gore dikoloto tse dintsi ka nako e lengwe le histori ya sekoloto eo e sa itumediseng. Gore kopo ya ga go e tsamaye sentle o tshwanetse go lekola tlaleletso ya sekoloto pele, se kope dikherediti tse dintsi nako ye tee le go fokotsa sekoloto seo o se dirisang.

Jwa go buisa le go tlhaloganya karata ya sekoloto ke tsela ya botlhokwa ya go itshireletsa mo ditshenyegelong tsa tšhelete. Go rulaganya tekanyetso ya gago le go boloka bokgoni jwa gago jwa sekoloto. Mo modimong go dira gore o nne le tsebo, taolo le kitso pele ga go tsaya boikarabelo jwa sekoloto.

Kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho gore ba nne le tsebo ya gore ga go tlhokege gore motho a nne a di a dikarata tse ntsi-ntsi. Go ka ba thusa ba kgone go bona botlhokwa ba go shumisa karata e tee.

e lebelela leina, aterese, nomoro ya moshomo kgotsa tshedimosetso ya madi ya phoso. Banka e nyaka ID le dinomoro tsa motho yo a tla le go bula karata ya sekoloto. Ga ntsi go balwa morokotso wa go bula sekoloto ka go check-a histori ya motho, gore o thomile leng go tsaa sekoloto kapa wa tshepagala na.

Pholoso mo seemong sa tshenyagalo e oketsegileng, go bonwa bonolo le go fitlhelela ka bonya, go tswelela ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi, go lemosa gore ga go tlhokege go dira kopo nngwe le nngwe, dilo tse di borai ke sekgoma se se kwa godimo, go kgoreletsa tekanyetso ya madi le go kgoreletsa bokgoni jwa sekoloto.